Ee, ditjeho tsena di ja maqheku a rona haholo, mme sena re ka se fokotsa ka hore maqheku a batlelwe koloi e leng hore ba ka iswa hohle moo ba batlang ka yona.

Hei, rerene ya tla nketsetsa mohlolo tsatsing lena, ya ba ke nna eo ke eme terene ha e fihle. Ke ile ka ba ka tlameha hore ke founele e mong wa motswalle ya ka hore e tle e tlo nlata, ke kgone ho ya mosebetsing. La tla ka ba lebe letsatsi la ka, jwale ha ke fihla mosebetsing ya ba ke tlameha hore ke hlalosa hore na ho etsahetseng.

Ha ke a ka ka palama bese e hobane ka nnete ke bone hore mokganni e ka re ha hantle.

Ke tlo ba botsa hantle hore na ebe ba ya hokae, ebe ke ba supisa koloi moo ba tlo tla kenang teng.

Dintle ke hore e kgona hore motho a kgone ho fumana tjhelete .

Re ile ra fellwa ke petrol ntse re le tseleng, mme ha ntate wa ka a nka sekupu a re o lo reka petrol, atjhe ka nnete a fumana hothwe petrol ha eyo e tla fihla hoseng. Re ile ra lokela re robale moo tseleng ho fihla hoseng hore re kgone ho thola petrol, e fela re ne re kannete.

Ke nahana di fedisitswe ke ho buisana jwalo ka batho, ba utlwane hore na ho hlokahala eng hore ho tlo etsahale eng, sona se fedisitseng.

Kannete ke tlo ya sepoleseng ke fihle ke buwe hore dikarete yona haeba o batla o tla tla di thola moo maponeseng.

Nka leka ho founela maponesa ao a tla tlo thusetsa, mme bona ba tlo tseba hore na .

Taba ena ya hore ebe ha ke na koloi ha e ntshware hantle empa nka nna ka beha tjhelete hanyane hanyane ho fihla ke ebe ke thola tjhelete ya koloi.

Boemafofane e ke bo ratang ke ba airways, mme .

Ke bona nako hobane e tsamaya hanyane.

Kannete leeto la rona le ne le monate ka baka la ditsela tseo e leng di hantle. Ka nnete ra kopa hore le mpe le bone hore na le lokisa tsela tsena jwang hore dikoloi di kgone ho tsamaya.

Ho ne ho le monate ha ne re ka koloi ya hae. O ne a kganna hantle ka lebelo le hantle, a latela melao ya tsela, moo e leng hore ha eba a tlameha hore a tsamaye ka fifty o na tsamaya ka fifty. Re jele , dinama, mazimba ebile re eme garage-eng e leng .

Ke ne ke swabile haholo ha ke fumana hore ke nna ka a bakileng hore tekesi e imelwe .

Nka mo eletsa hore ka nnete thata.

Kannete ke nahana hore sesosa ke hore batho ba lekeisheneng ha ba rate koloi tseo e leng hore dia tura, hobane kannete Uber le Bolt di a tura haholo, di bitsa haholo ho fapana le taxi ena e itsamaelang tseleng mona.

Kannete re tsamaile ha monate le motswallle wa ka, ne ho le monate haholo. Re jele nama, bohobe dijo tse monate tse ngata feela.

Nkile ka utlwa boramatekesi ba etsa mohanto ka baka la dikoloi tse leng hore ha di-permit mpha le tsane tseo le ditekesi empa le tsona ntse le ditekesi. Jwale ba thibela hore batho bana ba se ke ba nka tjhelete ena ya ho palamisa batho, ho ba bona ba na le permit, bana ba bang ha ba na yona.

Ke nahana ke hobane ke moo apartheid ne etsahala haholo teng, mme ntho tse ngata di ntse di setse moo.

Kannete ha e ntshware hantle taba ena hobane, ne ke tshepile hore ke tla sebedisa bese nako e telele hobane ditekesi tsena di a tura.

Ke nahana ke hobane batho ba bangata ba be ba tla malapeng. Batho ba bang ke tai e etsang hore ditsotsi di be ngata, o kganna bohlaswa ka baka la tai.

Kannete, ke bone ba sa refe dijo ka nako, nako e telele.

Hei ne ke palame koloi e ngwe hai ya sekorokoro. Ka nnete ntate enwa a ntse a re batho ba theowe ba push-e hore re kgone ho tsamaya hai.